Ngingazazisa, ngichaze indima yami, ngiqinisekise kumnikazi ukuthi ngizobaseka. Ngingadlulisa amazwi enduduzo kumnikazi wepholisi. Nginganika umnikazi wepholisi incazelo nenqubo yokufaka isicelo nezinto ezidingekayo. Ngingacela umnikazi ukuthi ahlinzeke ngamadokhumenti adingekayo. Ngimuhlinzeke ngesibuyekezo esijwayelekile bese ngiyaqinisekisa isimangalo sikamnikazi wepholisi.

Singakwazi ukubona imikhuba emihle kakhulu. Singabheka isikhathi kwimibuzo yokuqala. Sibheke isikhathi sokuhlela umngcwabo, isikhathi sokuphatha umngcwabo, kanye nesikhathi senqubo yokufaka isicelo. Ukubheka umehluko kubangcwabi ngomngcwabo wesintu wasekhaya. Izindawo zokuthuthukisa nokubaluleka kokubeka eqhulwini ukuxhumana okucacile.

Okokuqala nje, kumele wazi amadokhumenti adingekayo. Okuwumazisi, ifomu, ubufakazi bokuthi awusebenzi. Faka isicelo kwi-inthanethi ngokuvakashela kwiwebhusayithi ye-UIF, cofa ku-Apply for benefits, yenza i-akhawunti, noma u-log-e in uma usunayo i-akhawunti. Gcwalisa ifomu uzihlinzeke amadokhumenti adingekayo nolwazi. Hambisa isicelo sakho noma uma ungakwazi ukwenza nge-inthanethi, hamba uye emahhovisi aka-Labour ulande ifomu uligcwalise bese uyilihambisa khona futhi ka-Labour.

Umuntu angaboleka imali ukusiza amalunga omndeni ngokukhokhela izingane esikoleni zamabanga aphakeme, kanye nokukhokhela izindleko zesibhedlela uma kukhona ogulayo kakhulu odinga usizo lochwepheshe. Okunye futhi ukuthi uqale ibhizinisi, ukwakha ikhaya, ukwenza amalungiselelo omshado, kanye nokulungisa imoto uma ilimele.

Linganisela inani lamaphuzu, uzozuza ngokusekelwe emikhubeni yakho yokusebenzisa imali, futhi nohlelo lomklomelo wamaphuzu. Thembeka ngekhono lakho ukukhokha ibhalansi yakho ngokugcwele inyanga nenyanga, ukugwema izindleko zenzalo. Qondisisa yonke imigomo nemibandela. Landela indlela osebenzisa ngayo imali kanye nebhalansi yakho ukuqinisekisa ukuthi awuqongeleli izindleko zenzalo.

Yini izindleko eziphelele ngokwelashwa? Zikhona ezinye izindleko ezengeziwe noma izinkokhiso? Uzokhokha malini umshwalense wami? Zikhona yini noma iziphi izindleko zesikhathi esizayo ezihlobene nokwelashwa? Ngingalungisa ibhajethi yami ukukhokhela lezi ndleko?

Ungahlola ukusebenza kahle kwezinqubomgomo zomshwalense, ukusebenza kahle kanye nokuncintisana ngokubheka umehluko kumahora ukuthi adonsa kangakanani izinhlangothi zombili, bese ukhetha enesikhathi esincane sokulinda. Nquma uma isikhathi sokulinda sinikeza ukuncintisana okuhle noma okubi.